Iinthelo ezitjalako ngendaweni yangkhaya mrorho okuthiwa yispinatjhi, kanye nalo umrorho ekuthiwa ngorhatjhako , kanye ne-betroot, ne-anyanisi kanye namagrune begodu kuphindwe kutjalwe nesiphila kanye namadribe.

Endaweni yangkhaya kutjalwa ispinatjhi ekuthiwa mrorho lo, orhatjhako nalo ongarhatjhiko okuyi-spinatjhi, kuphinde kutjalwe nebhedrude, yi-anyanisi kanye namagrune siphinde sitjale nesiphila.

Iinthelo ziintjalo ezincani, ezifika zizincani sizitjale sizithelele zibuye kube ziinthelo. Yilezi esithi nasizidlako zisiphe amasotja emzimbeni, amasotja wokuthi iimzimbethu ihlale iyihle, ihlanzekile ibile inamandla, ziinthelo-ke lezo.

Iinthelo ezihlanu engizaziko sokuthoma mrorho, yikhabitjhi, yi-anyanisi, yi-betroot kube yibhutata.

Isthelo engisthandako yikherotsi.

Iinthelo zisiza kunje ipilo yomuntu, ziyenza ukuthi umzimba womuntu ubenamasotja aneleko, ekubizwa ekuthiwa ma-vitamins. Ibile kuyasiza nalokha nawugulako, nalokha nawungaguliko. Yenza nokuthi ungabanjwa magulo amanengi, akhona la emhlabeni. Ibile godu iyasiza nomzimba womuntu, ukuthi unganoni khulu, umzimba womuntu uhlale usesimeni esi-right, esejameni esi-right.

Kuqakathekile bona umuntu adle iinthelo qobe lilanga, ngombana kokuthoma iinthelo zehlisa izinga lobulwele nawuzidla qobe lilanga. Kwenza bonyana isifosakho setjhukela, sihlengeke, enza bonyana lokha nawuya ekumbeni encani, ukhambekuhle ungabi neenkinga. Ibile godu ikhuphukisa amasotja womzimba.

Ezihlanu ezimila ebusika, carrots, yibhedrude, yikhabitjhi, yi-anyanisi kanye nespinatjhi.

Ezihlanu ezimila ehlobo yitamati, kube yi-green pepper, magrune, yibhutata kanye nekhukhamba.

enarheni yeSewula Afrika yokuthoma yi-amadumi, kube yikhopera, kube yibhajam, kube yi-amarasi kubuye kube yi-jakkal bhee.

Bona umntwana adle iinthelo nzukuzoke, ngombana abantwana bazokuba namandla. Amathambo wabo uzokugcina, begodu angekhe baphathe magulo njalonjalo, ngoba umntwana ubutheketheke, ene umntwana udinga iinthelo ukuze aphile kuhle, ibile abenamandla. Ukhumbule bona abantwana badlala iinzukuzoke ibile bahlangabezana nezinto ezinzima ezimagciwani. Iinthelo ziyabasiza abantwana ibile sibanikeza namavithamini, begodu zehlisa namazinga wamagulo.

Iye kulungile bona abadala amaqhegu, neenlukazi bona badle iinthelo qobe lilanga, ngoba abantu abadala abasanawo amandla. Iinthelo zizobasiza bonyana babe namandla begodu babe namasotja womzimba. Zizobasiza khulu ngombana abantu abadala nabaya ngekumbeni encani sebayatlhaga, iinthelo zizobasiza bona zibalogulule, bonyana baye kuhle ngekumbeni encani. Namehlwabo akasaboni kuhle, iinthelo ezifana njengekherotsi zizobasiza khulu nalapho.

Ibhanana sithelo esibhaleleke khulu emzimbeni womuntu, yide ngombala li-yellow. Ibile liyasiza lokha nawunekinga yomthundo, nawuya khulu ekumbeni for ukuthunda, liyasiza bonyana ungayi khulu ekuthundeni. Ibile liyasiza nangabe, unobulwele bokuthunda kanye nama-kidney.

Ibhanana linombala otjheli.

Ivithamini elitholakala ebhananeni yi-vitamin C kanye ne-vitamin B six.

Uvithamini C othalakala ebhaneni usiza umzimba womuntu wobana ulwe nobulwele, ubulwele obungena emzimbeni womuntu, begodu benza bonyana iskhumba somuntu sihlanzeke, begodu yenza bona amathambo womuntu aqine.

Iinthelo ongazidla ngaphandle kokuzipheka, yikherotsi, yitamati, ibhedrude yikhukhamba kubuye kube yibhutata.

Akatelelikeko bona uzidle ziphekiwe mazambana, spinatjhi okuthiwa mrorho, yikhabitjhi, siphila kanye nethanga.

Ezihlaza ngombala magrune, yikhabitjhi, mrorho, yi-green pepper kanye nekhukhamba.

Ezihlanu ezibovu ngombala, yi-red pepper, yitamati, ibherude, likhabe kanye nekhabitjhi ebovu.

Esarulani ngombala, likherotsi, yibhutata, yithanga, i-orentji-pepper kanye ne-orentji.

Liqakatheke gobana, liyasiza ekhambiseni kwehliziyo yomuntu. Libuye lisize ebuqhopheni bomuntu, bonyana buberege kuhle. Liyasiza nalokha nawusidudla bonyana ubududla bakhobu bakhambe kuhle ungabisdudla khulu.

Vithamini C ngilo elitholakala ehabhuleni.

Ukutjalwa kweenthelo, enarheni yeSewula Afrika kunomthelela omuhle emnothweni.

Yikhukhamba, yitamati, makherotsi, mazambane kanye nesiphila, iinthelo ezifuna umtjhiso.

Kherotsi ngiwo asetjenziswa ukwenza imitjhoga yokulapha.

Udlla iinthelo ngamalanga kungabuye godi kubemraro kungamgulisa umuntu njengalokha ukusuza, ngaphakathi kwamathumbakho kuyokuba ngathi kugcwele, kuphinde ubenamakrempe, begodu ubenezinto ekuthiwa ma-allergy.

Umuntu uyakghona ukutjala iinthelo ekhaya. jakkal bhee Iintjelo uyakhamba uyevikilini, uthenge ubuye uzekhaya, uzilimele wena uzitjalele.

Sithelo esihlaza ngombala esinezinto ezinzima ngaphakathi.

esibhrawni ngombala uthi nawusivulako ngaphakathi simhlophe, siphume amanzi amhlophe, amanzi ongawasela.

Etholakala ekhokhonadini, liwusiza kobana, amasotja womzimba womuntu akhambe kuhle. Liyasiza nalokha ku-blood pressure, libuyelisize bonyana amathambo womuntu aqine.

Umengu sithelo esimila emthini, hlukekanengi amabala womengu, ngombana si-orentji, futhi nawusdlako siphuma amanzinyana amnandi, ibile sinetjhukela.

emengwini liwusiza ngokobana amathambo womuntu aqine, futhi nomzimba womuntu uqine, ubenamandla. Liwusiza nalokha nazifiika eskhumbeni somuntu, bonyana iskhumba sihlale sisihle sihlanzekile. Ibile isasiza noku-booster into ekuthiwa i-immune system.

Sithelo esihlaza esibovu ngaphakathi, othi nawusdlako siphume amanzi amnandi.

Iinthelo ezidliwako, ezizimilela emangweni mugade kanye ngomvilo.

Iinthelo ezihlanu ezifuna umtjhiso khulu ukuze zikhule, yitamati, ma-peppers, siphila, magrune kanye nethanga.

Iinthelo ezihlanu ezingafuni ilanga, umtjhiso, makherotsi, amazambane, yilethisi, yikhukhamba kanye nekhayi

Ilamule sithelo esilithanga ngokombala, uthi nawusivula ngaphakathi ziphume amanzi amnandi, begodi sinetjhukela.

Elitholakala elamuneni liwusiza umzimba lokha, lisiza khulu esikhumbeni somuntu bonyana sihlale sihlanzekile. Liyavikeleka bona amasotja womzimba angamotjheki, nalokha itjhukela egazini bona itjhejeke kuhle, begodu liyasiza nalokha ehliziyweni, bonyana ihliziywakho ihlale ihlanzekile.

Into engingayenza kubuyela la ngathenga khona isiphila, ngibaqhazele bonyana kwenzakaleni. Ngibatjele bonyana ngithenge ngemali iingidi neengidi zamaranda ilahlekile ngombana umbangela ziinkhukhula, begodu bengizobabawa bonyana noma banganginikela nanyana kungasingepheleleko isiphila lesa ebangithengisela khona. Okhunye engakwenza ngingaya emphakathini bonyana ungisize bonyana bafake imali kancani kancani lokhu okubizwa ukobana yi-donation bangisize ngalemali engilahlekeleko.

Kungabangelwa kukuthi zinengi amavikili nanyana amakhamphani nanyana abantu abathengisa bona lokhu engikuthengisako, ikoroyi namabele esimini. Begodu okhunye kungenzeka bonyana inani umuntu athengisa ngalo liphezulu khulu kunala amanye begodu kungenzeka bonyana kunekhamphani etja etjhiphileko kungiyo eyenza bona ungathengelwa lutho esimini lakho.

esithengiswa khulu ngilesi esimhlophe.

ISewula Afrika unobangela bonyana bangayitjali ngobunengi yokuthoma into ngile yegezi ekhamba futhi lokhu okuthiwa yi-load shedding ngiyo eyenza bona ingatjalwa ngobunengi. Kwesibili-ke indlela zeSewula Afrika azikhorerhe bonyana izinto lezi zikhambe kizo, ayikho yihle bonyana ikoroyi ithuthukiswe ngendlela ehle. Okhunye kukobana kubiza khulu ukutjala ikoroyi lana e-South Afrika.

Minake soloko ngazolwako ngo-nineteen ninety-two, zange khengibone ipuphu yesiphila esibovu esitolo.

Iinarha Iinarha ezingakurhelebha bonyana uthome ukubhura ngesiphila kuse-America kuse-China begodu ne-Brazil.

Iye, ngokwazi kwami eLimpopo i-ZCC ngiyo edla khulu ipuphu le yamabele. Ngiyo eyijabulelako begodu nabantu bakhona bangale ngeLimpopo bayithanda khulu ipuphu le yamabele.

Ongayenza kutjala la kunehlabathi emanzi khona khulu, la kuthanda ukubamanzi noma kunganamanzi uthole sekumanzi. Okhunye ongakwenza kufuna isizo kiboqheqhetjhe ebaziko ngalokhu.

Iye, ngiyavuma bonyana kungaletha amatjhuguluko emnothweni wekhethu. Abalimi bangathola umsebenzi omnengi khulu nawenza njalo begodu nemali ingaba yinengi khulu nabathengisela ngaphandle. Begodu nomnotho we-South Afrika nawo uyazuza. Ngokobana umnotho wekhethu ukhuphuke ubemkhulu begodu abalimi bayakghona nokutjala iimali zabo emabhanga ngalomnotholo ezabe bawutholile.

Ikambiso efanele uyilandele kokuthoma kuseta into ekuthiwa yi-marketing plan. Kufanele wazi bonyana yini into emele uyitjho, uyikhulume nawufika eenkampanini. Begodu uqale bonyana ngiziphi iinkhamphani ezisebenzisa iintolo ezithengisa khulu. Okhunye ke kufanele wazi bonyana izinto zakho ziyokubiza malini nawu-calculator nawubalako.

Ungayifumana e-Brazil imbewu yakhona, le eseqopheleni ephezulu.

Zinengi iinkhamphani ezithengisa amahabhula abovu, ungathola nanyana kungiyiphi ikhamphani elimako ethengisa lokhu okufunako okumahabhula. Ungayakhona, ufike uthenge ama-crate amabili lawo owufunako.

nawusidlileko usutha isikhathi eside khulu begodu nawudle isiphila ebusuku ungalala ungakadli isidlo sakho sebusuku, ngendlela esisuthisa ngakho.

Ama-avocado akafumaneki lula njalo ngekhaya ngombana umuthi wama-avocado mina engiwaziko ngapha la ngihlala ngakhona munye kwaphela.

Zinengi, zinengi izinto ezingenza bonyana ikomo yakho ingamithi. Kokuthoma kukudla ezikudlako, ukudla ezikudlako zinamasotja afaneleko na? Kwesibili kungabelethi kwekomo vele, kwesithathu kukufa kwesibelethi sekomo, kwesine kukuba namagulo akhona, amagulo angaphakathi kwesibeletho ekuthiwa ma-infections amagcikwani.

Iye, mina ngiyavumelana nabo, ikomo esiyidala inyama khona ayisimnandi begodu ithatha isikhathi ukuvuthwa. Iye, baqinisile nabathi bekose uyahlabe ineminyaka emibili.

Ngibona bonyana solanga zingakabonakalisi ukugula emzimbeni wazo ngaphambi kobana uzihlabe, angiboni bonyana zingaba nobungozi ebantwini nawungazithengisa, ngombana ikomo egulako iyabonakala. Angiboni bonyana kungaba nomthelela omumbi begodu zingabayingozi.

Ungazipha utjani. Kunetjani obunye ngemzini emakhaya obumilako, utjani obudliwa ziinkomo. Ungangena emzini ubawe ukusika utjani lobu obuhlaza osebukhulileko, bese wena uyathatha upha iinkomo zakho.

Ikomo yesintu ukuze ibanamahlwili kukobana ayikahlatjwa mumuntu okwazi ukuyihlaba. Uyihlabile yaphilaphila wabuye wayihlaba yabuye yaphilaphila, ingakho ibanamahlwili.

Iye, lokho kwenza inyama yakhona bona ibe nepilo.

Iye kunjalo. Inyama yesikhethu yekomo ukunandipheka kwayo kuya ngokuthi ihlatjwe ngubani.

Iye, lokho kuqakathekile. Kuqakatheke khulu lokho.

La kungathengwa khona iinkomo khulu kuKwaNdebele eMpumalanga. Kula kuvamise ukuba namasokana khona ibile begodu la kuhlatjwa khona iinkomo, ingasi eLimpopo eSeshego.

Bakwenzela kokobana izimvu zabo zitholakale msinyana nazilahlekileko. Nalokha izimvu nazifuna ukwenza abentwana bonyana abentwana bakhona bahlale basiqhema sinye.

Aye, abahlali bemaplasini banabo ulwazi ngobunikazi benarha ngombana angekhe bahlala la bangazi khona bonyana kwenzakani begodu ngubani ophetheko.

Abahlali bendawo bangekhethu ipilo bayiraga bunzima khulu ngesomiso. Kokuthoma, ngehlathini amanzi awekho wokusela, iinkomo azinamanzi wokusela ngehlathini begodu neentjalo ziyafa ngombana yisomiso begodu nelangeli litjhisa khulu.

Abalimi bangaba nezinto ekuthiwa boJojo. AboJojo benza bonyana kubenamanzi, ahlale isikhathi eside begodi babeneroli. Iroli ezobathuthela amanzi for umtjhiso ngombana iintjalo zinganamanzi. Okhunye, bangafuna usizo kurhulumende bonyana abasize ngamaJojo wamanzi.

Iye, babuzwa ngokulingana emnothweni welizweli. Ngiyo yona leyo ngombana vele bona akulingani, kuhlukahlukile beminyaka nobulili kahle nombala.

Iinyama zeenlarheni angekhe ngatjho ukuthi zetjiwe ngombana thina asazi, abanye, vane singekho lapho nazetjiwako so kungenzeka bonyana ezinye zakhona ngezokwetjiwa begodu ezinye zakhona ngezisemthethweni.

Inyama bayilengisela bonyana ingabanjwa mtjhiso nayihlezi phasi. Nayihlezi phasi ibanjwa mtjhiso msinyana bese nayilengileko, ayibanjwa mtjhiso msinyana begodu negazeli kufanele bonyana liphophe, liphophe beliphele loke ukuze inyama isikeke kuhle nayiya emtjhinini.

Awa, mina akukho engikusolako ngotjwala besintu. Kubutjwala vele esibuselako sibabantu besikhethu.

Inyoni asisithelo esingadliwa mndeni woke. Emaloktjhini nemakhaya kufuneka isitjhebo esizokudliwa mndeni woke, esizokwenzela begodu isitjhebo esifana negalikuni sitjhebo esingatholakali lula esikhathini sanje begodu abantu angeze bazithenga, bafuna lezi ezisemavikilini amakhulu.

Ukubiza kwekukhu kubangela kukobana vele abasibanengi amabubulo weenkukhu. Kungombana vele abantu zobe banganayo enye indlela, zobe bakatelelekile bonyana bayithenge yona le edurileko begodu iinkukhu sekuyinyama efuna ukuba sikarsi khulu ngapha la sihlala khona.

Iye, abantu abatjha bangazikhuthalela zokulima, urhulumende nakangabasekela ngeemali nangeensetjenziswa.

Thina sibabantu bemakhaya sinekolela yokobana umuzi ngaphandle kwesifuyo akusimuzi, kungakho abantu bathanda ukufuya kangaka iinkomo kanye neembuzi, kukhombisa isithunzi somuzi nobujamo bakhona.

Kungombana azikho la zithengiswa khona begodu nabodorhodere beenlwane nabo kuyafana abekho. Azikho ngombana akekho umuntu oziqalileko lezo nofana umuntu ongacabanga bona athengise iinhlahla zeenlwane.

Iye, banalo ilungelo lokuya bokuphahla kibomkhulu. Nangasinjalo, angekhe bathole iinhlanhla. Kubaluleke khulu bonyana nawumuntu unande uya la uvela khona ukuze imvelaphi yakho ingalahleki. Amkhokho nabomkhulu la balele khona kufanele kunande kuyiwa, banande bayokukhunjuzwa bonyana basesekhona begodi basagadekile.

Iye, abantwana bemaplasini beensebenzi bayaya eenkulisa.

Ngingatjho bonyana abakuboni ukuqakatheka ngombana kusifuyo esingathengwa njalonjalo. Kusifuyo esithengwa kakanye begodu nazo kwazona kuziimfuyo ezingekho khulu ngapha ngemphakathini.

Iye, amabele kusitjalo esilisizo khulu emphakathini. Ngombana amabele kungiso isitjalo esigaywako bese kwenziwa ngaso utjwala begodu siyagaywa, amabele ayagaywa enziwe ngawo ipuphu ebizwa kuthiwa yipuphu yamabele begodu kube nomdoko wamabele, ilisizo khulu isitjalo lesi.

Ababhadelwe ngenyanga ngombana imali emsinyana iza kancani kancani, ayikho into ongayilungisa ngayo. Ngibona bonyana kufanele babhadelwe ngenyanga.

Abomma bayanikelwa amathuba kwezokulima.

Ukukhulisa ngokuthi iinarha zangaphandle siyasithenga isiphilesi eSewula Afrika begodu sikhulisa umnotho khulu weSewula Afrika. Iranda lakhona lihle khulu lesiphila.

Awa, ama-ovakhado akufuneki lula ngapha ngekhaya. Njengoba mina ngazi bonyana kunomuthi munye ngekhaya we-ovakhado, awutholakali lula.

Amadamu asiza iinlwana ngokuthi zisela khona amanzi ngehlathini.

Awa, amakghono wokuhlinza esilarheni akafundelwa emayunivesithi ngombana amayunivesithi akanawo amafundiso anjengalawo kodwana aneminya imikhuba yokufundisa ngenyama bonyana inyama le yekomo yenziwa bunjani ukuthi ithengwe khulu, ukuhlinzwa khona awa.

Umnikazi weplasi nguye ekufanele alawule amalanga wokuphumula wabasebenzi ngombana kunguye umuntu onikeza ngomsebenzi begodu kunguye umuntu oqatjhe abasebenzi. Nasingathi abaqatjhi balawule amalanga wokuphumula, musi umuntu angahlala iveke yoke angayi emberegweni.

Izimvu ziyetjiwa na ngombana abantu kumasela, bafuna imali eza msinyana khulu begodu bakhona abantu abathanda izimvu, abathanda inyama yazo. Kwesinye isikhathi amasela azifunela imali, kwesinye kunabantu vele bona inyamabo ebayithandako kungeyemvu.